Kubalulekile ukuthi kube khona ukusakaza kwezindaba endaweni noma kuleyo ndawo. Kungasiza nje ekutheni ukuthi kungasakaza ngomsebenzi. Uma kukhona la ekuqashwa khona kusakazwe ngalokho. Abantu bazoba nolwazi ukuthi khona lapha ekuqashwa khona. Abantu bazokwazi futhi ukuthi kwenzakalani endaweni yangakhona lapha ebehlala ngakhona. Kubaluleke kakhulu ukuthi abantu babe nolwazi lokuthi endaweni yabo kwenzakalani.

Izinzuzo ukuthi ukuqonda okuthuthukisiwe abantu kungenzeka baqonde imiyalelo, izici, nokuqukethwe uma kungolimi lwabo lwendabuko. Lokhu kunciphisa amaphutha nokungaqondi okwenza umkhiqizo noma isevisi isebenze kancono. Okwesibili ukufinyelela ezithamelini. Okwesithathu, ukwethembana okuthuthukisiwe nokuzibandakanya uma abasebenzisi bebona ukuthi uhlobo oluthile luyalukhuthalela ulimi lwabo, kukhuthaza ukwethembana nokwethembeka. Kubonisa ukuthi inkampani iyawahlonipha amasiko abe kanye namagugu. Ukubandakanywa okubenza babe maningi amathuba okuba bazibandakanye nomkhiqizo.

Angakwenza ukuphepha ekusebenziseni uma esebenzisa iway'fa, ukunika amandla i-HTTPS yonke indawo. Angaqinisekisa ukuthi amawebusayithi awavakashelayo asebenzisa i-HTTPS. Okunye angakwenza ukuvala ukwabelana. Kumele akhubaze noma ikuphi ukwabelana kwefayela noma izici zokuthola i-device kwi-device yakhe. Njengoba lokhu kungenza kube lula kwabanye kunethiwekhi ukufinyelela ulwazi lwakhe. Isibonelo, kumele avale ukwabelana kwenethiwekhi kuzilungiselelo zekhompuyutha yakhe futhi akhubaze i-AirDrop noma ukwabelana kwefayela efonini yakhe.

Iziteshi zemisakazo yomphakathi zingaba nomthelela omkhulu kumasiko endawo nobuwena ngokunikeza izinkundla yamazwi endaweni. Ukukhuthaza umculo wendawo, ulimi, namasiko, kanye nokukhuthaza umuzwa wokuba yingxenye nokuzibandakanya komphakathi. Baphinde bakhuthaze ukwehlukahlukana nokubandakanya wonke umuntu ngokukhulisa amazwi abancishwe amathuba kanye nokunikeza isikhala sezigxoxo nokusebenzisana.